Ukuze ngixhumane ngempumelelo nemithetho ye-package, ngingasebenzisa izimemezelo ezicacile zangaphambi kwendiza, izinsizakubuka nokuhlinzeka ngezinto ezifundisayo. Ngingaphinde nginikeze usizo lomuntu siqu. Ngihlonze izinkinga ezingase zibe khona, futhi ngiqinisekise ukugcinwa komthetho ngokungaguquki, ukubambisana nozakwethu ukuze ngiqinisekise indiza ephephile nethobelayo.

Ubuchwepheshe obusha namamodeli ebhizinisi afana namanani eguquguqukayo, izihlanganisi zokudlula, ama-toll pass, i-software yokuthuthukisa umzila namamodeli asekelwe kokubhaliselwe, kunganciphisa izindleko zemigwaqo. Ukwengeza, i-blockchain yezimoto ezizimele nezixazululo zokukhokha ngeselula, nakho kungasiza ukwenza izinkokhelo ze-toll zibe lula kanye nezinkokhelo ezingase zibe phansi.

Ukulinda isikhathi eside ukuthi izimpahla zifike ngesitimela, kungaba ukuhweba ngokunciphisa ukukhishwa kwekhabhoni, nakuba kungase kudinge ukuhlela okwengeziwe nokubekezela, izinzuzo zemvelo zokuthutha ngololiwe zingadlula izithiyo. Ngokukhetha ujantshi, abantu kanye amabhizinisi bangaba neqhaza ekusaseni elisimeme.

Ngicabanga ukuthi zingalungisekelwa ngokuthi kuhlinzekwe ngohlelo oluguquguqukayo, izimoto ezifinyeleleka kalula, izinsiza ezisekelwe emphakathini, ukuhlanganiswa kobuchwepheshe, ukubambisana, izinsiza zendlu ngendlu, kanye nabashayeli abaqeqeshiwe. Lezi zimo zingathuthukisa ukuhamba, ukuzimela kanye nezinga lempilo yabadala.

Izithuthi zomphakathi zabantu abadala, ezindaweni zasemakhaya zingahlolwa ngempendulo yabasebenzisi. Ukuhlola ukufinyeleleka, ukuhlolwa kwenkonzo, ukuhlola ukuhamba, ukusebenzelana nababambiqhaza ama-matric okusebenza, nokubuyekezwa okuvamile.

Ukubambisana namasonto kwezokuthutha eziphezulu kunikeza izinzuzo ezifana nokuthenjwa umphakathi, ukwesekwa kwamavolontiya, ingqalasizinda ekhona, nokuxhumana nabantu. Kodwa-ke izithiyo zihlanganisa izinsiza ezinomkhawulo, ukuchema okungenzeka, ukukhathazeka ngezikweletu, nezindaba zokusimama.

Ngingakala ukunethezeka nokuhlanzeka kwamabhasi engiwasebenzisayo, njengo-eight kuya ku-ten. Ngokuvamile, amabhasi enakekelwa kahle, anezindawo zangaphakathi esihlanzekile nezihlalo ezithokomele. Kodwa-ke ukubambezeleka ngezikhathi ezithile kumasheduli okuhlanza noma ukuminyana kungase kube nomthelela omncane kokwenzayo. Sekukonke, amabhasi ahlinzeka ngendlela yokuthutha enokwethenjelwa, futhi ekhululekile.

Izithuthi zomphakathi zinganetshwa, ziye ezindaweni zasemakhaya, nezinsiza esihlangabezana nezidingo. Izinhlelo eziholwa umphakathi, ukuhlanganiswa kobuchwepheshe kokubambisana, izindlela zokuthutha eziguquguqukayo, ukutshalwa kwezimali kwengqalasizinda kanye nokuhlola okuphelele kwizidingo. Lawa amaqhinga angathuthukisa ukuhamba nokufinyelela kubahlali basemaphandleni.

Umphakathi ungaqwashisa ngezidingo zokuthutha eziphephile kubantu abadala, ngokuhlela imicimbi, ukwethula imikhankaso yomphakathi, ukubambisana nezinhlangano zendawo, ukuhlinzeka ngemfundo nokuqeqeshwa, ukuqoqa iy'mpendulo, ukumela izinguquko zenqubomgomo, nokuzibandakanya emizamweni yokuxhumana nomphakathi.

Ngingahlela umzila osebenza kahle kakhulu, ngikhethe inkampani yenethiwekhi ethembekile. Ngicabangele ukuhlanganiswa, ukuhlela ukungabikho esiqongweni, ngiqinisekise imibhalo enembile, ngilandele ukuthunyelwa, ngibonisane ngamanani, futhi ngicabangele izinketho ze-inter-model.

Ukukhungatheka okungavamile kubandakanya ukubambezeleka izikhathi zokulinda isikhathi eside, ukuntula ulwazi, ukuminyana, ukwethembeka kwesevisi okungekuhle, ingqalasizinda enganele, nemizila elinganiselwe noma amashejuli. Lezi zinkinga zingenza ukusebenzisa izinto zokuhamba zomphakathi kucindezele futhi kuphazamise.